Likhulu kakhulu izinga elingaqinikesiswa umphakathi noma elingadlalwa umphakathi. Okokuqala, ukuqinisekisa ukuba yonke imigwaqo, imiphakathi, noma amalungu emiphakathi, ayayibika kumasipala loyo obhekelene nokuthi ahlanze, noma alungise imigwaqo kusasesigabeni esincane, noma uma ngabe umonakalo usasemncane. Okwesibili, uma ngabe ikhona indlela ukuthi amalungu omphakathi avale imigwaqo, noma imigodi, angakwenza lokho bese exhumana nomasipala, umasipala bese eyabona ukuba amxhasa kanjani, noma awaxhasa kanjani lawo malungu omphakathi.

Kuba buhlungu kakhulu ukulungisa imoto elinyazwe imigodi yasemigwaqeni ngoba kusuke kuyizindleko lezo obukade ongazilindele ukuthi-ke zingenzeka. Kepha uma ngabe sezenzekile, kuya nomonakalo ukuthi ube mkhulu kangakanani. Uma ube mkhulu kakhulu, kufanele lapho nemali ozoyikhipha ibe nkulu futhi, okubuyisela zonke izinhlelo zakho emuva.

Angikakaze ngisisebenzise isaphulelo sabafundi.

Engingakushintsha emabhasini engikubone kubucayi kakhulu, ukuba amabhasi ahloliswiswe ukuthi asesimeni esifanele ukuba athwale abantu, ngoba kakhulukazi lawo mabhasi ahamba ibanga elide, ayaye abe nenkinga emigwaqeni, uthole amanye asedala izingozi, kulimale abantu abaningi kakhulu. Engingakuqinisekisa noma engingafisa ukukubona kushintsha ukuba uhulumeni, noma labo ababhekelene nokuqinisekisa ukuthi ibhasi ikulungele ukuhamba, kube nesiqiniseko esigcwele salokho.

Angikakaze ngiwele umngcele ngebhasi. Kuphela sengike ngasuka KwaZulu Natal ngalibangisa e-Gauteng ngebhasi. Ilokho kuphela esengike ngakwenza.

Sawubona mphathi wamatekisi. Ngingomunye welunga lomphakathi elisebenzisa kakhulu amatekisi ukuya emsebenzini. Engicabanga ukuthi-ke umnumzane engikhuluma naye uyakuqonda ukubaluleka kokuthi kufanele kuyiwe emsebenzini. Kepha njengoba kunokudlame olungaka lwamatekisi, ukuphepha kwami kubaluleke kakhulu, kepha uma kunje, angiboni kukhona ukuphepha ngenxa yesimo esenzakayo. Bengithi angifone ngibuze ukuthi, ingabe lukhona yini uhlelo olwenziwe ukuthi abagibeli la bekufanele babesemsebenzini baphuthunyiswe noma bahanjiswe bephephile, babuyiswe futhi bephephile? Ngingakuthokozela kakhulu ukuba impendulo ibe ukuthi uzosixhasa, noma kube ukuthi bayasinikeza ukuthi sibheke kwenye indawo la esingathola khona izithuthi.

Akukho esengikengakubona okubuhlungu kwenzeka ebhasini ngenkathi nginohambo olude.

Akekho esengikengambona eba nalolo hlobo lwenkinga, noma eba phansi kwalobo bugebengu. Kodwa ngihlale ngizibona izigameko beziveza kuma-social media eyixhumene nokuthi umuntu ubesebenzisa u-Uber noma u-Bolt ukuthi athwale umuntu kanti useyobamba inkunzi.

Angikakaze ngisigibele isitimela esisha esithulwe ngu-PRASA.

Okokuqala nje engingakwenza ukuya kumshayeli webhasi ngifike ngimbikele, bese ngiba nemibuzo ethile, nanokubheka ukuthi yimina ngedwa yini onalesi simo salenkinga. Uma ngabe kuyimina ngedwa, yilapho khona-ke esengiyocela ukuthi-ke umshayeli angibhekise isikhwama sami kubanye abagibeli ebekade nginabo, ngoba bekungenzeka ukuthi kukhona omunye umgibeli othathe isikhwama sami, mhlampe ngephutha.

Ukubhukha amathikithi online, ngikubona kushesha kakhulu kunokubhukha amathikithi esitolo. Kuphela uma wazi ukuthi ubhukha ithikithi elayaphi, noma elisuka kuphi, liya kuphi. Unesiqiniseko sokuthi futhi uyalazi nohlobo lwebhasi obhukha kulona, uyazi futhi neyikhathi uzobhukha ngazo ukuthi-ke kuzohamba kanjani. Uma ngabe kodwa lolo lwazi ungenalo, kungcono ubhukhe esitolo ukuze uzokwazi ukuthola usizo kulabo abazokusiza. Kepha ngokwami ngoba ngijwayele ukusebenzisa i-inthanethi ngikubona kushesha, kulula futhi lokho.